Lenyalo la e bang ke ile ka ya ho lona le monate. E ne e le leng la lenyalo la ntate Mohahlaudi le mofumahadi wa hae. Ke ne ke thabile haholo hobane ke ne ke qala nqa ho ya lenyalong. Nthwe nthabisitseng haholo ka ho feta, ke ho bona Basotho ba kopana le morabe wa ma-Zulu, mmoho ba tjheka ho ba monate. Ho bontsha hore na tsohle di lebelletswe hore di phethahale jwang merabeng ena e mebedi e fapaneng. Ka ha ntate Mohahlaudi e ne le Mosotho mme mofumahadi wa hae a tswa marabeng wa ma-Zulu. E ne e le ntho e ntle haholo ha ke bona mmala ya meaparo le mefuta ya metjeko e sa tshwaneng. Le dijo tse sa tshwaneng, le tsamaiso ya lenyalo e sa tshwaneng. Ho ne hole monate haholo ke ne ke ka nnete.

Ka ha Afrika Borwa, e na mme, e kgolo ebile e na le dibaka tse kgolo tse bang di bitswa di Province. Ha ngata, dibaka tseo tse kgolo di na le morabe o mong o bang o mongata ho feta o mong. Ka hona, ha se hangata hore morabe o monyane, o nkelwe hloohong le meetlo ya teng. Hoba ho na le morabe o moholo o fetang o mong. Ke nahana hore ke matla e bang batho ba ikutlwa ona. O etsang hore ba qetelletse e se le batho ba bang ba hlooho di thata ha ho tluuwa meetlong ya batho ba bang. Hape Afrika Borwa e phatlalletse, e tshwere batho ba merabe ya Afrika Borwa, le dinaha tse ding le Afrika ka bophara. Ha se hangata re di bonang ntho tsenana kapa re di rutwang dikolong. Ka hona re ya makala ha re di bona di etsuwa. Ha se ka bomo e kgotjwa e le maoto a mane.

Kereke e bang ke a e kena. Ha ena sehlopha sa thapelo sa setjhaba, se bang se etela metse le metsana ya rona. Le hona ke qetetse kgale ho ya kerekeng. Ka hona ha ke tsebe haeba ho se ho na le diphetoho tse itseng. Empa mo ke dulang teng, ke hlotse ke ba bona batho be bang ba bitswang Ma-Watch Tower. Ha ke tsebe haeba ke bitsa hantle. Ba kena metse le metse, ba tsamaisa lentswe. Ba rera lentswe la Modimo. Le nna ba kile bang fihlela. Ke bona e le batho ba etsang hantle. Hoba ha re kgeloha tseleng, re fella ke matla ka baka la dintho tse ba re kopana le tsona bophelong. Re hloka motho e bang o tla re imulla. Ka hona batho bao ba jwalo, ba kgona hore a neneng ba re kgothatse. O le boemong bo tlase haholo, ba etsa ntho e ntle e molemo haholo.

Ke ngwanana wa motseng. E bang o ntsa phela mahaeng. Ka hona, ke ntse ke bona sena. Ka twenty twenty-two. Heso hono ho ena le mokete wa ho leboha batswadi, le ho ba etsetsa mmisa, be bang ba se ba ile. E leng nkgono le ntatemoholo wa ka. Re ile ra bese tsa kantle, ka disu, tse bang di tsebasahala e le masapo a dinku. E bang a tswa ditlhakwaneng. Ka hona masapo ao a etsa molora, o mafura. E bang ha o kgone ho etsa motabo. Hoba ba kgone hore ba ka kgona ho sebedisa, ba sile kwae ka ona. Ho ntse ho ba hotsho, ho be le mashala, ho be le motabo. Empa molora oo, ha se molora o ebang o ka sebediswa. Ka ha o na le mafura.

Ke ngwanana ya tswang lelapeng la boreneng. E bang o hodisitswe ke nkgono e bang e ne le Morena, e le Mofumahadi ya tshwaretse mora wa hae. Nkgono wa ka ha sa phela, o ne a mpolella hore Modiyanyewe, ke katiba e bang e rwalwa ke bo ntate ba lekgotla, bo ntate ba thaba. Ho bontsha hore ba ikgethile, ba hlompheha ebile ba tsoteha ka hara setjhaba. E ne e ba etsa hore ba bonahale hore ba ikgethile ka hara tlhankana le bashemane. E rwalwa ke bo ntate ha ba ya lekgotleng, ho na le pitso ya setjhaba. Le ka mekete, le ka lebollo, kapa tsohle tse bang di ananela setjhabeng sa Basotho le moetlong wa Basotho. Ha se katiba e ke mang kapa mang. Le basadi ba ne ba sa Tshwanela, hobaneng ba ka e apara hoba ke e etseditsweng bo ntate.

Ka ha leano lena, kapa mohato ona, e le ntho e ntjha. Ha ke bone e ka baithuti ba tla tswelella hantle, dithutong tsa bona. Le ha ho tsebisahala hore thuto ya Sesotho kapa puo ya Sesotho ke ntho e bang, re hotse ka yona. Kapa dipuo tsohle tsa Afrika Borwa tse tsibisahalang, re hotse ka tsona. Empa sekolong haholoholo puo e ne le ka sehloohong e ne e le Senyesemane. Ha o kgone hore o bale sekolo dikerata tse jwalo ka leshome le metso e mebedi. Ebe ha o fihla University o batla ho tjhentjha molao, o so batla ho bala ka Sesotho. Ha e tlo kgonahala hoba o se o tlwaetse ho bala ka Sesotho. Mme ka hona ha o tlo tswalella ha jwalo fela.